Ke nahana hore ho ka ba molemo ho banna hore ba etele ho ditsebi tsa dikelello bakeng sa pheko ya maikutlo. Sena se ka ba thusa ho ntsha bohloko ka bo ka pelong tsa bona hore ba fole.

Ee mananeo a ho enta a ya fihlella sebakeng seo ke dulang ho sona re ye re tsebiswe ha re ile ditlong tsa okelo kapa ka seyalemoya le mabona hole. Bohlokwa ba meento a ruta masole a hao a mmele ho o sireletsa hore o sa kenelwa ke mefuta e fapaneng ya mafu.

Haeba batswadi ba bana ba banyenyana ba lwana le boimana nka ba eletsa hore ba atamele boimana boo ka tlhokomelo, kutlwelo bohloko, le ho tsepamisa maikutlo ho bophelo bo botle ka kakaretso. Kenyeletsa bana ba hao tshebetsong, hlalosa bokgashane ka tsela eo ba ka e utlwisisang, sebedisa puo e bonolo le e dumellanang le dilemo ho utlwisiswa ke ngwana wa hao ka bokgashane. Mme o itokisetse ho araba dipotso tsa bona, ba kenyeletse ditokisetso kgothalletsa ngwana hao ho nka dikarolo ditokisetsong tsa lesea le letjha.

Ke e tshehetsa ka matla taba ya hore dikolo di be le mefuta e fapaneng ya meroho dirapeng tsa tsona tsa sekolo. Kgato ena e ka ba le melemo e mengata ho bana le dikolo, ka maikutlo a ka tekanyetso sekolo e lokela ho etelletsa pele ho fa bana dijo tse nang le phepo. Le leng la mabaka ke ho tsetela bophelo ba bana, ho fa bana dijo tse matlafetseng ho bohlokwa bakeng sa bophelo bo botle ba bana.

Eya hwa kgoneha hore mokgatjhane ya phelang ka lefu la HIV a tshwaetse lesea la hae nakong ya pelehi. Sena se tsejwa e le phetiso ya HIV ho tloha ho mme ho ya ho ho le ho lesea MTCT ya HIV. Le ha ho le jwalo ka tlhokomelo ya phekolo e nepahetseng, kotsi ya tshwaetso e ka fokotseha haholo.

Ho ya ka nna ke bona e le phoso e kgolo hore batho bao ba kenang motse le motsana ba bolelle batho hore ba hodile bakeng sa ho ba le bana. Motho le motho o na le tsela ya hae ya ho etsa, ho ye motho o na le boikgethelo bophelong hore yena o batla ho ba le bana ba bakae mme o tla emisa ho fihlella dilemong tse kae hore a be le bana.

Ke nahana hore kea tseba hore na hobaneng sena se ka etsahala. Ho latela ka seo ke se boneng ho bonahala eka sepetlele se beha bakudi pele ho latela boima ba maemo a bona. Batho ba ileng ba fumana thuso kapele. Mohlomong ba ne ba le maemong a hlobaetsang kapa ba e na le dikotsi tse behang bophelo kotsing. Sepetlele se tlameha ho beha dinyewe tseo pele eleng ntho e utlwahalang.

Ruri mosotho o na opile kgomo lenaka ha a ne a re bohloko ba seeta bo tsejewa ke monga sona. Dilemong tsa ho feta ke ile ka reka dipidisi tsa ho hafola dimpa ha ne ke qeta ho ba le ngwana. Ka madimabe dipidisi tseo ha diaka tsa fihla ho nna hobane motho eo e ne ke rekile ho ena e ne le e ne le motho wa mokokotelo. O na batla feela tjhelete ya ka a bile a tima founu ka lehlohonolo lona la moteaphala ke ha ke fumana ngaka ya ka ya e ne ke tsamaya ho yona ya mpolella ka ho ka boikwetliso. Kamora boikwetliso kannete ke ile ka bang hantle dimpa di la fokotseha. Ke leboha ho ngaka eo.